Lava humaka eka mindhavuko yo hambana va tirhisana mintlhontlho yo fana na swihinga swa vuhlanganisi, mimpimanyeto na mindhavuko na ku va na xihlawuhlawu yi nga humelela, ku hambana ka mindhavuko eka vumunhu bya munhu hi xiyexe, switayele swa vuhlanganisi, nkarhi na ndhawu ya munhu hi xiyexe na swona swi nga yisa eka ku nga twisisani. Ku lulamisa mintlhontlho leyi i swa nkoka ku nyika ndzetelo wa ndhavuko. Ku khutaza vuhlanganisi lebyi pfulekeke na ku kurisa ku yingisa hi xihatla, ku cincacinca na ku pfumelelana na swiyimo, tipholisi na maendlelo ya katsa hinkwavo xikan'we na tindlela ta mbuyelo swi nga tlhela swi pfuneta ku tlakusa ndhawu ya xichavo na ku katsa hinkwavu.

jazi ra manguva lawa ra le hansi leri ri vuriwaka heritage coat ndzi hlanganisa swilo swa ndhavuko na ku soholota ka manguva lawa. A yi ta va na mavoko lama huhuteriweke hi ku kandziyisiwa loku hlohlometiweke hi daxiki ka le Afrika ni vuxokoxoko lebyi huhuteriweke hi vuxongi bya le India, yi endliwe hi switirhisiwa leswi nga ta tshama nkarhi wo leha. Jazi leri a ri ta katsa swiaki swa disayini ya ntirho swo fana na swikhwama swo tala na swihlawulekisi xa switayela swo hambanahambana leswi endlaka leswaku yi va leyinene eka vutomi bya manguva lawa bya le madorobeni loko yi ri xikarhi yi xixima ndzhaka ya ndhavuko.

Vantshwa hi swakudya i swa nkoka eka ku hlayisa ndzhaka ya ndhavuko, ku tlakusa rihanyo na swakudya na ku kurisa mimpimanyeto ya dyondzo, hikuva va nghenisa eka endlelo ku cinca tirhesiphi ku fambelena na ku tsakela ka manguva lawa na ku endla leswaku yi va ntokoto wo tsakisa wo tirhisana hi nga va pfuna ku hluvukisa ku tlangela ka swakudya swa ndhavuko. Leswi swi tiyisisa ku ya emahlweni ka mindhavuko ya ndhavuko naswona swi nyika vuswikoti bya nkoka bya swakudya hambileswi swi nga endlaka swi nga tsakisiwi hi leswi swi nga tsakisiwa hi leswi swi nga tsakisiwangiki.

A ndzi ta titwa ndzi karhatekile naswona ndzi khomiwile hi tingana loko n'wana wa mina a ala ku hlanganyela eka nkhuvo wa ndhavuko wa ku hundza ku fana ni ku ya entshaveni, ndzi ta vilela hi switandzaku swa ntshamisano na ku chava leswaku u lahlekeriwa hi ku kula ka munhu hi xiyexe. Kambe ndzi ta tlhela ndzi ringeta ku twisisa swivangelo swa yena, ku yingisa swivilelo swa yena na ku lavisisa swintshuxo swin'wana leswi ringanisaka ndhavuko wa ndhavuko na vumunhu bya yena.

Ndzi ehleketa leswaku ntsako wu kuceteriwa hi swilo swo tala swa munhu hi xiyexe ku katsa na vumunhu ku nghenelela ka vatswari na xiyimo xa ikhonomi ya vaaki, ku cincacinca ka ndyangu ko tanihi ku lwisana ni ntshikelelo nakona ku nga khumba ntsako ku nga ha mpimo wa ndyangu.

Ndlela leyinene yo tshinya n'wana i ku tirhisa leyinene leyi katsaka ku veka mindzilikano leyi nga erivaleni hi ku tirhisa ku tiyisiwa lokunene ni ku modela mahanyelo lamanene, endlelo leri ri kongomisa eka ku dyondzisa vana vuswikoti bya nkoka bya vutomi ku fana na ku ti lawula, ntwelavusiwana na ku tlhantlha swiphiqo ku tlula ku ti tshega hi ku xupuriwa kumbe ku tiyisisiwa loko ku nga ri ki kunene.

Loko n'wana a vuya eka ntokoto wa nkoka ku fana na riendzo ro ya entshaveni i swa nkoka ku endla malungheselelo yo n'wi amukla, leswi swi katsa, swikombiso leswi tirhaka swo fana na ndhawu leyi tengeke ni leyi nga ni vuhlayiseki swakudya leswi u swi tsakelaka ni ku hlamba. Ku seketela mintlhaveko ku fana ni ku yingisela switori swa vona ni ku kombisa rirhandzu ra miri na swona i swa nkoka swinene.

Tanihi mutswari ndzi ta titwa ndzi ti nyungubyisa no tsaka leswaku n'wana wa mina u lava ku nghenelela eka ku sunguriwa ka vafana va ndhavuko, ku hlanganisa na ndzhaka ya hina ya ndhavuko, hambiswiritano a ndzi ta tlhela ndzi vilela hi vuhlayiseki bya yena ni ku lunghisela mintlhaveko ndzi ta lava ku n'wi lunghiselela no n'wi seketela ku nyika xikhutazo na ku tiyisisa ku tiva ntokoto lowu ku ta va goza ra nkoka eka riendzo ra yena ro ya eka vununa.

tin'wana ta Vukreste ti heta matimba kumbe ku yirisa mikhuva ya ndhavuko leyi kanetaka ni tidyondzo kumbe swipimanyeto ya Vukreste. Swikombiso swikatsa vugandzeri bya vakokwana va wena, mikhuva ya ndhavuko yo horisa leyi nga ni khombo ku tsemiwa ka swirho swa rimbewu swa xisati. Ku rhumela kumbe ku endla swifaniso swa le mirini hi xikongomelo xa moya, ntswari wunyingi kumbe minkhuvo yo sungula ni mikhuva yo sungula leyi katsaka khombo kumbe ku tsongahatiwa.

Ubuntu i philosophy ya matimba ya Afrika leyi kombisaka nkoka wa vaaki ku seketelana na ku hlanganisiwa, yi kandziyisa leswaku vumunhu bya munhu na vuhlayiseki swi dzime timintsu eka vuxaka bya yena na van'wana. Ku rhangisa swilaveko swa vaaki eka ku navela ka munhu hi xiyexe, Ubuntu yi khutaza ku avelana, ku hanana na musa yi lemuka leswaku vuhlayiseki bya un'wana na un'wana byi hlanganisiwile.

ku velekiwa lowu hetisekeke lowu nga ri ki na swipimelo wu ta katsa ku hiriwa ka xihlala xa le xihundleni lexi nga ni swikhaviso swa xiyimo xa le henhla, vaendli va xiyimo xa misava ni mintirho ya vuhungasi yo tanihi ku famba hi swikepe swa le matini, ni ku khandziya swihahampfhukaphatsa, ku phameriwa swakudya swa gourmet, makhekhe lama endleriweke munhu hi xiyexe ni tibara to hlawuleka a swi ta nyika ntokoto lowu nga rivalekiki wa swakudya.

Ririmi i bya nkoka swinene eku kumeni ka ntirho ngopfungopfu eka ti-industry to fana na mabindzu ya matiko ya misava, vupfhumba, nhlayiso wa rihanyo na thekinoloji. Vutshila eka tindzimi to tala byi engetela swivandlanene swa mintirho, byi nyika mvuyelo bya mphikizano, byi olovisa ku twisisa ka ndhavuko naswona byi nga yisa eka ku ya emahlweni ka ntirho eka ikhonomi ya namuntlha ya misava hinkwayo vuswikoti bya ririmi i rifuwo ra nkoka leri nga pfulaka tinyangwa ta ti ndlela letintshwa ta ntirho na minkarhi.

N'wana loko a ha ku velekiwa ku na mipahlo na swikhongelo leswi swi endliwaka ekaya ka hina. Hi sungula hi endla swikhongelo hi khensa Xikwembu leswaku xi hi hlayiselile n'wana ku ze a ta a ta vona emisaveni naswona a va a hlayisekile. Xa vumbirhi hi endla miphahlo hi khensa vakokwana va na vakokwana leswaku lava nga lova khale ku va va hi tiselele n'wana wa nyuwana naswona a va a tivisiwa eka vakokwana wa kokwana. Loko a ze a tivisiwa endyangwini swi endla leswaku a tshama a hlayisekile a tlhela a va a sirheleliwile. Leswi swi endla leswaku tinghozi ti tlangela ekule na yena naswona swi endla leswaku a va na vutomi lebyi byi nga kahle bya kahle bya rihanyo na yena loko o n'wi languta u ta va a tshama a tsakile hikuva va n'wi tiva vakokwana va na vakokwana na Xikwembu xa n'wi tiva.

Ku nga se fika nkarhi wo lovola swi tele leswi nga humelelaka u nga kuma leswaku wanuna a wela hi makhombo yo hambanahambana. Ku fanele ku pfumela lavakulu leswaku nkarhi wa ku lovola se wu fikile. Loko wu nga se fika a nga hlangana na makhombo swilo swa yena swi nga ka swi nga fambeli. Loko hi ku ri a nga ri na vana swi nga endleka leswaku a nga ha kumi vana. Loko hi ku ri a tirha swi nga endleka leswaku a lahlekela hi ntirho. Loko hi ku ri ku na swilo leswi a swi a swi veka emapulaneni swi nga endleka leswaku swilo swa yena swi nga ha mu fambeli kahle. U fanele ku tivisa vanhu lavakulu na naswona va pfumela leswaku ina ya ku nyika mpfumelelo wa leswaku u lovola kumbe e-e a hi ku nyika mpfumelelo wa leswaku u lovola. Loko yena a tiboha hi vukati eka n'wansati swi endla leswaku a va a nga ha wu xiximanga ndhavuko swi endla leswaku a va a tekele ndhavuko ehansi.

Xiyimo xa ndhavuko lexi ndzi xi rhandzaka i tihove. Tihove ta nandzika swinene naswona ti swekiwa hi rirhandzu. Loko u sweka tona tihove u sungula u tseleka mati u ya yimela ya vila kutani u faka munyu loko u hetile ku fa ka munyu u teka tihove u ta faka u swi rindza nkarhi wo leha leswaku swi vupfa endzhaku ka sweswo u phakela u dya.

Vuhlalu lebyi ambariwaka hi vanhu loko ku ri na nkhuvo wa ndhavuko ku fana na mucato wu suka wu ri vuhlalu byo khavisa, kambe vuhlalu lebyi ambariwaka hi tin'anga ta ndhavuko wu suka wu kombisa ndlela leyi n'anga leyi yi nga na matimba ha kona naswona swa ku i thwasele kwihi.

Lava nga eka vurhangeri va rhangela hi ndlela leyi nga fanela ku va na swi koti byo ringanela ku rhangela hikwalaho ko vavasati a va na yona corruption leyi nga na vanhu va xinuna, vavasati va tala ku lava swilo swa kongoma hi ndlela etindhawini naswona ndzi vona leswaku loko tiko ri khomiwa hi vavasati kumbe ku rhangela hi vanhu vaxisati ri ta va tiko ro antswa swinene hikuva vanhu va xisati va swi tiva leswaku i yini leswi va swi lavaka naswona va nyikiwile eka tlhelo ro rhangela, vanhu vaxisati va na matimba eku endla swilo swi famba hi ndlela ku ri na loko swilo swi rhangela hi vanhu va xinuna, vanhu va xinuna va tala ku tirha va matimba ya vona eku rhangela e swilo kambe vavasati va tirhisa miehleketo ya vona i ku tirhisa na ku rhangela e swilo.

Hlanganaka ni vadyondzi lava dyondzaka eswikolweni leswi nga le matikoxikaya hileswaku vana vo tala a va na fenichara yo ringanela exikolweni naswona titlilasi ta vona a ti na mafasitere kumbe swipfalo, leswi swi nga lunghiseka hi ku ve ni government a faka fenichara yintshwa exikolweni va lunghisa na titlilasi room ta vana leswaku va kota ku dyondza kahle va hlayisekile, xin'wana xa kona hileswaku vana lava dyondzaka e ma eswikolweni swa le matikoxikaya a va na yunifomo leyi heleleke leswi swi nga lunghisiwa hi ku veni a xavela vana lava pfumalaka e yunifomo hikuva vana lava sukaka ematikoxikaya hi vanhu lava nga swela swinene.

ku kombisa malwandla lama kufumelaka eka van'wana ku tirhisa swakudya a hi a hi nyika vanhu va valungu swakudya swa hina vanhu vantima.

Nqambhi leyi ndzi yi rhandzaka ndzi nga vula leswaku i Benjamin Dube leswi endlaka leswaku ndzi mu rhandza i timhaka ta ku ndzi landzelela ra yena eka vuyimbeleri lebyi bya gosipeli.

Ku boha xona etinyongeni kutani ndzi yima ndzi n'wi komba leswaku a maki hi ndlela yihi ku ve ni a cina xona loko a nga swi twisisi ndzi nga mu komba vhidiyo ya vanhu lava cinaka leswaku a ringeti ku landzelela eka leswi va cinaka swona.

Leyi tirhiwaka hi vavanuna emindyangwini i ku aka i ku tsema tihunyi na ku lunghisa ku biyela lomu emintini.

Ya vanhu va ndyangu hikuva va dyondza maswekelo ya rhisipi yo karhi leswi swi endla ku ri na ku twana swi endla futhi ku ri na mvulavulo lowunene exikarhi ka lava swekaka leswi swi tiyisa ndyangu ngopfu hikuva vanhu loko va hetile va ta tlhela va kuma nkarhi wa ku tshama hansi va bula mayelana na rhesipi leyi a va sweka yona.

Leswi talaka eku dyiwa swinene i huku eka swi ka nkhuvo wa swikwembu kumbe ku phahliwa ku tala ku tirhisiwa huku nakona ku tlhela futhi ku tirhisiwa na mbuti ngopfungopfu mbuti hi yona yi tirhaka swinene eka ku phahliwa ka swikwembu.

Ndzi nga lava loyi a kotaka eku hlambela leswaku a nghena a pfuna munhu loyi a nwelaka kutani loko a ha nghena ndzi nga fonela ambulense kumbe maphorisa ndzi va tivisa mayelana na xiyimo lexi hi nga eka xona, loko va kota eku humesa munhu ematini kutani ta sungula ku endla CPR leswaku hi kota ku khipa mati lama ma va ka kona endzeni ka yena, loko hi ku ri ma kona mati lama a nga ma mita kutani hi ta ringeta eku ve ni hi mu qamelisa eka xilo hi ku kondza ku fika ambulense kumbe maphorisa lawa hi nga ma vitana leswaku va kota eku pfuna hikuva hi vona va nga na michini leyi nga kotaka eku pfuna.